Hangata ke dumela hore ha o kadimme tjhelete, o tlamehile o fuwe mohlomong three months hore oe patale, ka tsela ena o tlo kgona hore o i-pushe o se ke be wa ba le nako e telele o na le sekoloto for nako e telele. Jwale ha fuwe three months wa kgona le wena hore o itime mo o ka itimang teng, e be o pusha sekoloto seno o se patale ka pelenyana. O se ka ba fuwa nako e telele hobane jwale nako e telele o tlo dula o na le sekoloto for nako e telele haholo.

Ke ikutlwa ke se monate hantle kannete hobaneneng koloi ena ke ne ke tshepa ka bophelo ba ka. Ke ne ke tsebe hore ha e na mathata a makalokalo. Jwale ha e le monana ke tlo nka e ntjha, e ke tla be ke qala ho e sebedisa kannete ha ke hantle moyeng. Empa hee ha hovna se tla etsuwa. Ke tla bona hore na yona e tla ntshwara jwang. Ke tla ithuta hore ke tlwaelane le yona ena e ntjha.

O tla tlameha hore jwalo ka ha o jele tjhelete ya rona ya setokofela, jwalo ka ha o ne o le motshwari wa matlotlo, re ye mane police station, o lo kgona ho etsa affidavit ho bua hore na o tlo kgona ho re patala jwang, neng, ka nako e kae. Re ka leboha.

dumela mohlomphehi. Le kae? Eya, kea phela le nna kannete. Ke utlwile ho thwe le rekisa dintho tsa di-life cover. Jwale, ke ne ke batla ho tseba ha nyanenyana ka yona ntho eo. ntho ya pele e ne ke batla ho e tseba ke hore na o patala bokae for life cover? Oh-ho, e na le ditekatekanyo tse fapaneng. Ke ne ke batla ho utlwa ka ena ya one million, na o patala bokae? Okay ntate kea leboha haholo, jwale le tlo hloka le dipampiri tsa ngaka ho bontsha hore na ke motho ya phetseng jwang? Okay ntate ke a leboha. Ke tla etsa sona seno.

Ha o batla ho etsa boleng ba kopo ya ho abelwa credit card, o tlamehile o tle le bukana ya hao ya boitsebiso, ID. O tle le proof ya moo o dulang teng, proof of residence. O tle le bopaki ba tsa hao tsa ditjhelete. Ha o qeta e be o tlamehile e be o dilemong tse ka hodimo ho eighteen. Ee ke a leboha ntate.

Dumela, mme le kae? Ee, ke a phela le nna. Ke na le ntho ke batlang ho e utlwisisa monana, ke qeta ho fumana ditjhelete tsa ka tsa mosebetsing moo ke ne ke sebetsa teng. Jwale ke ne ke batla ho di tsetela kae kae as investment. Jwale ke ne ke batla ho botsa hore na ha ke di thola ha di se di di ntswalletse hore na ke tlo tlameha hore ke patale kgwao na ho tswa tjheleteng eo ya ka na? Okay, mme kgwao eo ya teng ekaba le e charge-a jwang? Okay, mme. Ke a leboha hee. Ke a leboha ka keletso ya hao.

Kgotso, mme. Eya mme o bua le mme Lerato monana. Ke qeta hore ke batla ho ntsha tjhelete ya ka mona bankeng jwale ke tholahala hore ho bontshahala ho o ntshutwe tjhelete e itseng mona tjheleteng ya ka. Jwale ke batla ho utlwisisa hore na hobaneng ho ntshuwe tjhelete enana mona tjheleteng ya ka? Ditefiso tsa tsa phaello. He-eh mme ha jwang? Hobaneng ke sa jwetswa ka yona taba eo ha e ne ke kenya tjhelete ya ka moo bankeng hore ho tloba le ditefiso tse jwalo? He-eh mme, fifteen percent kaofela? Empa nkabe ke ile ka jwetswa pele ke ka kenya tjhelete ya ka hore ho tlo ba le le taba eno e jwalo. Ha-eh mme kannete ha ke utlwisisi hohang. Ke a leboha.